Ni nga va tsundzuxa leswaku va lemuka leswaku a hi hinkwenu hi tirhisaka data ku endla swa ti-social media. A hinkwenu hi tirhisaka data ku nghena ka TikTok, a hinkwenu hi tirhisaka data ku nghena ka ka Facebook, a hi hinkwenu hi tirhisaka data ku nghena ka WhatsApp. Van'wani va hina, ni ta nyika example leyi mina. Ni n'wana wa xikolo eka yunivhesiti ya ya le Wits, leyi kumekaka Johannesburg. Ka nkarhi wa sweswi ku na nkarhi wun'wani a hi kuma data exikolweni, minkarhi yo tala mi ta kuma ku data liyani va ni kha ni yi tirhisa ku endla research ni va ni kha ni yi tirhisa ku ku ku endla swin'wana swa mintirho ya xikolo. Ku submit-a ti-assignment-e, ku tsala ti-tutorial na swin'wana na swin'wana. So loko yi hela yi nga ni nga loko yi hela yi nga za yi fikeleriwa hi nkarhi wa yona, ya na affect-a tanihi n'wana wa xikolo.

Vana vo tala va tirhisa tiselulafoni ku endla swa ti-TikTok. ku endla ti-live. Mi ta kuma ku n'wana i i i endle live ka TikTok for nkarhi wo leha swinene, leswi swi n'wi affect-aka kumbe ku n'wi dyela nkarhi wa yena wo endla leswinene ku fana na na na ku hlaya, ku tsala ti-assignment-e, ku ku ku ku ku prepare-rela for exam-e na hinkwaswo leswi swi nga kona. Swilo leswi swi swi swi endla leswaku n'wana a nga tirhi kahle exikolweni, swi onha matirhelo ya n'wana exikolweni swinene.

AI yi bihile eka vanhu, ngopfungopfu eka vana va xikolo. Loko hi hi languta kahle, AI yi kota ku endla munhu a languteka leswi a nga xiswona, yi kota ku endla tivhidiyo ta vanhu va karhi va tsontswana kumbe ku endla swin'wana swo huma endleleni. Leswi endlaka leswaku loko munhu o ka a nga swi langutelanga kahle, munhu wa endliwa a kha a tsontswana na munhu loyi a nga ri ki wa yena. Leswi nga ta endla leswaku a ya voniwa hi munhu loyi a nga wa yena, swi nga ta endla e hasahasa endyangwini wo karhi kumbe yini. Kambe loko hi ta ka swa xikolo, AI yi bihile swinene hi mhaka ku a vana va xikolo a va ha koti ku tsala va tirhisa byongo bya vona, kambe va tshembele ngopfu ka yona AI. Leyi endlaka leswaku va submit-a swilo swa vona va va nga tirhisanga matwisiselo ma vona.

A a a ni nga ta titwa kahle, a swi ta ni khumba emoyeni, a swi ya a swi ya ni siya ni ni ni ni ri karhi ndzi ti vutisa ti-question to karhi. Hi mhaka ku loko hi languta kahle phela ku va ku ri mavun'wa. Leswi a swi ta endla leswaku ni ti kuma ni ni ni ni ni ni ni ti hlanganisa na munhu loyi a a humeseke mahungu lawawo kumbe hungu relero. Hi mhaka ya ku swi va swi nga tshamisekanga ku maphephahungu ma ma vulavula mavun'wa hi hi munhu wo karhi, hikuva swi hi onhela vumundzuku bya hina, swi hi swi hi endla ku vaakatiko va hi languta onge hi ho va vanhu lava hi nga tshembekangiki leswi nga wrong-o swinene.

Avuxeni vaakatiko. Vito ra mina hi mina Zebulon Vilakazi. Ni kumeka ePitori. Ni munhu loyi a nga ku fambiseni ka bindzu ro bindzu ro phamela swakudya. Kambe kambe ni na xivilelo, bindzu ra mina a ri le ku fambeni kahle, ni khumbekile emoyeni. A ni ta kombela ku wun'wani na wun'wani loyi a ti twaka a ri na voko ro pfuna, a ni pfuna swinene. Hi ri karhi hi hleketa leswaku bindzu leri ri nge pfuni mina ntsena, kambe ri ta pfuna na vaakatiko. Bindzu leri a ri endleriwangi mina, kambe ni endlela vaakatiko. So pfuna ka wena swi ta pfuna vaakatiko hi xiyimo xa le henhla swinene. Ndzi nga khensa ngopfu loko mo kota ku ni khumba ka nambara ya mina ya zero seven one three two five nine two nine two. Na khensa, inkomu.

masiku lama hi hanyaka ka minkarhi ya thekinoloji swinene. Thekinoloji yi le ku kuleni siku na siku leswi endlaka leswaku ti-trends to tala ti va ti ri ta ti-cellphone. Loko swi langute kahle hi vulavula hi ti-iPhone. Un'wana na un'wana u navela ku tirhisa iPhone, van'wani va yi va yi lava hi mhaka ya pressure ku munghana i tirhisa yona, van'wana kambe va xava tifoni leti hikokwalaho ka khamera na ku teka content. Leswi endla leswaku vanhu va xava tifoni hi xitalo. Xin'wana xa kona lexi endlaka ku vanhu va xava tifoni eka minkarhi ya sweswi i ku tifoni ti hi pfumelela ngopfu ku endla mali. Ti ti ti ti ti-social media account to tala ngopfu sweswi ta pfumela ku munhu a endla mali, hi ku va a pfule akhawunti yo karhi na ku endla i content yo karhi. Ni ta vulavula hi TikTok na Facebook, leti i i leti tiakhawunti kumbe ti-social media platforms leti ti endlaka leswaku vanhu va kota ku kuma mali hi ku hi ku hi ku hi ku endla content yo karhi.

Murhangeri wa wa muganga hi yena a faneleke ku akela Wi-Fi ku endlela leswaku vana va xikolo va kota ku tirhisa e Wi-Fi liya ku endla swa xikolo naswona swi na nkoka leswaku loko Wi-Fi liya yi endliwa yi nga pfumeleli ku ku vana va nghena ka ka ka ka ti-website to fana na TikTok ti-Whatsapp kambe yi focus ngopfu ka ka swa dyondzo.

Tani tanihi muAfrika-Dzonga loyi a landzelelaka switori swo swo hambanahambana ni vona onge mfumo wa hina a wu tekeli ngopfu tindzimi to tala leti nga kona laha Afrika-Dzonga loko ni swi hleketa kahle malembe ndzhaku a ku ri na xitori lexi a hi xi vitaniwa Giyani Land of Blood xitori xa hina Vatsonga lexi naswona a xi a xi ta kurisa ririmi ririmi ra hina leswaku ri tiveka laha Afrika-Dzonga kambe va fiki laha va nga xi pfala ku nga vangi na na na na na na nhlamulo yo karhi yo twisiseka ku why xi pfariwile so swilo leswi hi swin'wana swa swona leswi hi kombisaka leswaku tiko ra hina a ri a ri tekeli enhlokweni tindzimi leti nga kona laha Afrika-Dzonga .

Ti-Chatbot na vapfuni va inthanete va olovisa vutomi bya hina hi ndlela yo vevuka swinene ni ta ta ta ta rhandza ku nyika xikombiso hi hi Chatbot a hi nge munhu yi le ku apulayeni eka yunivhesiti leyi a yi lavaka tiyunivhesiti to tala ti tirhisa Chatbot leyi munhu loko o va a ri na problem a hi nge yunivhesiti yi pfarile sweswi i ti-holidays kombe ya ha kombi ti-holidays and then munhu i le ku apulayeni tinambara ta vatirhi va le yunivhesiti a ti le ku tirheni kambe loko ko va ku ri na Chatbot kwalaya wa kota ku pfuneka hi swilo leswi a swi lavaka a nga kota ku vutisa information leyi yi lavaka a nga kota ku vutisa hi ti hi timali leti lavekaka loko munhu a ri ku apulayela na swin'wana na swin'wana.

vuhlohloteri ku ku komba ku kombisa vuhlohloteri bya mina bya ntiyiso eka vanhu lava va landzaka lava ni landzelelaka kumbe lava va nga ta va vula ku hi defense ta mina ni nga ndzi nga ka ni nga endla content yo fana na na na na xikolo ni nga ni nga poster xikolo i swilo leswi ni swi endlaku ku ku ku ku tsundzuxa vana kumbe vantshwa hi vu hi vu hi nkoka wa xikolo hi nkoka wa dyondzo ni ndzi nga vatsundzuxa ku ku kombisa leswaku e ntsundzuxo wa mina i ntiyiso ni nga endla leswaku minkarhi yo tala ni ni ni ni ni post a ni ri exikolweni kumbe yunivhesiti leyi ni nga ta va ni ri ka yona post a ni vatsundzuxa minkarhi yin'wani loko swi fanele ni post a na ti mixed farming ku va motivater.

Ku langutana na ma na mahungu ya mavun'wa ndzi nga endla leswaku ku loko ni swi vona leswaku mahungu lama postiweke a hi mahungu mona ndzi nga landza leswaku kumbe ku vutisa eka ntshungu leswaku himpela swilo leswi i ntiyiso ke ni swi lavisisa ku kondza ni kuma ntiyiso wa swona hi mhaka ya ku i ntiyiso hi hanya ka minkarhi liya yo vanhu va endla swilo ku lava ku endlela e e e eku kuma vanhu lava nga ta va folowa kumbe vanhu lava nga ta va landzelela ti page ta vona ku a vo Instagram Facebook TikTok na tin'wani na tin'wani so swi na nkoka swinene leswaku ndzi nga se yisa mahungu lamaya ma emahlweni kumbe ku kuma tivisa eka vanhu van'wana ndzi lavisisa ku i ntiyiso ke.

ku fikeleleka swi na nkoka nkarhi wa sweswi hi mhaka ku loko hi swi languta kahle tithekinoloji ta ta ta ta ximanguva lawa ti hi pfuna swinene ku yisa hungu eka vanhu lava hi lavaku hi ku wa kuma hi nkarhi wo wo wo tshamiseka swinene e sweswi ni nga kotaka ku vulavula na ku vulavula na munhu hi ti-second leswi khale a swi teka malembe kumbe ivi na masiku munhu a nga se fika lomu a fanele a yisa e kona meseji lero loko ni vulavula hi khale ni vulavula hi minkarhi liya munhu a fanele a tirhisa papila naswona a famba hi milenge mi kuma ku i suka laha a ya etikweni rin'wana kumbe eka province yin'wani kambe eka eka manguva lawa loko hi vulavula hi swilo leswi nge va nge emerging technology i swilo leswi hi pfunaka ku fikisa e mhaka yo karhi.

E-e, mahungu ku hlwela ku lulamisa rungula ra mavun'wa a swi endli leswaku mahungu lama kandziyisiweke ma nga tshembeki ku hlwela loku yani ku va ku ri mhaka yo e e mahungu mo karhi ma va ma kha ma lulamisiwa hi ndlela liya yo ya ta endla leswaku vanhu kumbe ntshungu wo karhi wo kota ku ma tshemba munhu yaloye i va a kha a endla a endlela leswaku mara hi ndlela liya yo ya tshembeka ya vonaka ya ri na ntiyiso hi yo mhaka ya ri karhi ya hlwelisiwi swi na nkoka swinene naswona ku ku hambanisa tanihi xi ntshungu leswaku lawa i mahungu ma ma ntiyiso naswona i mahungu ma lama lamanene hi na ti social media hi na ti google swi na nkoka ku hi switirhisa hi.

Na tipholisi to tala na ti acts to tala leti ti hlohlotelaka vana leswaku va tshama kule na swilo leswi hi xinghezi hi swi vitanaku emerging technology rs ti tipholisi leti ti tsundzuxa vana hi nkoka wa ku va va va teka nkarhi wa vona va wu tirhisa eka eka swilo leswi nga na nkoka evuton'wini bya vona ta nyika xikombiso hi loko munhu a ri na foni na ti laptop swa n'wi pfuna leswaku a tiva nkoka wo tirhisa laptop hi ndlela leyi faneleke na ku tirhisa foni hi ndlela leyi faneleke loko a khome foni a kota ku tirhisa foni ya yena eka ku gold xa swilo kumbe ku lava information leyi fambelanaka na swilo leswi a nga ku swi endleni loko ku ri i n'wana wa xikolo loko ku ve ni i munhu loyi hi nga ta ku e graduation kumbe i hetile a nga kota ku tirhisa swilo sweswo ku lavisisa information.